Boloka peo ka dijana tse tiiseditsweng ho fihlela o itokisetsa ho lema. Peo e nepahetse ho fihla selemo se le seng ha ebe se bolokilwe hantle. Peo ka dijaneng tsa moya o sa amileng o monya mongobo a be o lahlehelwa ke nako ha nako e ntse e tsamaya.

Monna wa ka kana o ne o tseba ho re ho na le moroho e phehilweng e ka bolokiwa hantle ka makotikoting. Ka tsela eo, e re dumella ho ja ka morao nako e telele. Jwalo ka dihwete, dierekisi tala, beetroot le mereho e meng e mengata ya tsona.

Ka mohlala, ho na le mathata a tsheletseng a phepetsang dikgoho o ka qobang ka ho ntlafatsa phepo ya tsona e nepahetseng. Lefu la Diphoofolo, nteremane ya avion, lefu la mabenyane, lefu la newcastle le ho bolawa ke sione, simone ya ho tla etsahala ntlheng e entseng jwalo ke molemo wa dikgoho.

Dumela, lebitso la ka ke Palesa. Ke ho etela polasing e haufi ya tikoloho ya heno. Ke ho letsetsa ho tswa polasing ya seterateng mabapi le ho lokisa polasi ya seterateng. Ho tla hlokahala eng le ho re hona na e tla ba ditshenyehelo tse kae, ho lokisa seterata sa polasi, kea leboha.

Ho jala dipeo tsa pone fatshe ho ka etswa ke letsoho kapa ka thuso eo basebetsi ba motjhini, basebetsi ba polasi ba sa lokela ho sebedisa lebelo le ho lema ka potlako. Ba etsa ho re motho a be le basebetsi ba ho itima. Ka tsela ena, botebo ba dipeo di tla ba le masimo moo.

Pakeng tsa kotulo, meroho le di tholwana le ho di reka mmarakeng toropong. Ke tla kgetha ho di reka hobane di ntse di sebetswa e bile di etsa mosebetsi wa ka ho re ho pheha bonolo.

Naha e non neng dipeo tse ntle tsa boleng, manyolo le ho fumaneha ha metsi. Ho bohlokwa bakeng sa kotulo e ntle hobane ntle le disebediswa tsena kaofela, ha nkeke ka be ka nna le di kotulo tse ntle.

Ke ka eletsa batho ba ba ba tlang ho lema ho re ba ka lema dikgweding tsa ho tloha ho Hlakubele ho ya ho Motsheanong. Nka ba eletsa ho re ba ka qala ka tse bonolo ho tshwana le spinach, tamati kapa le ditapole.

Ke ne ke tla beha tletlebo ho Letona la temo mabapi le sehwai se sa ngolang basebetsi ho UIF. Hobane seo sehwai se se etsang ha se molaong. Ebile basebetsi ba lokela ho sireletseha ha ebe ba ka lahlehelwa ke mesebetsi kapa ba tswa dikotsi nakong ya ho sebetsa.

Ho ho ditshenyehelo tsa di jwalo di ama maikutlo a ho wela ha ho robala.

Ditshenyehelo tsa dijalo di ama maikutlo a ho wela ha ho robala, tse fokotsang ho phatloha mobu. Tealage e sireleditsweng le ho fihlela ditsamaiso tse siyang masalela ka hodima mobu, le tsona di dumella ho kenela ho ho hoholo ha metsi ho fokotsa palo ya motsamai.

Pula e matla eo re neng re e na le yona selemo le selemo ho ya le ho feta. Ho le se be ho batho ba leng temo. Hobane dilema, dimela ha di hloke metsi a mangata haholo le dipula tse matla, dijalo di tla shwa, di ho tswa le mo.

le yona e ntle bakeng sa ho eketsa, e leng koloho ya ho dijalo tsa hao tse kopanetsweng. E tla thusa ho bolaya efe kapa efe ya bacteria e entsang ho re metso ya hao, ya hao mmoho le lebese le fanang ka oxygen eo e eketsehileng. Ebile nka mo jwetsa hore a sebedise jwang meriana ya hae ha e sebedisetsa dijalo tsa hae.

Bongata ba rona ha re tsebe dimela tsa rona tsa setso tse ka fodisang, ke ka hona re sa di joleng. Re keke ra ba le boikgohomoso hobane dimeleng tsa rona re keke ra ba kgethollo.

Ke ne ke tla ba ke ne ke tla ba eletsa ho re thuto e bohlokwa haholo. Kaofela re hloka thuto le tsebo e le ho re bahiri ba rona ba keke ba tlhola ba nka monyetla ka lebaka la ho sa tsebe ho bala kapa ho ngola.